Ndinganxiba ngendlela ebonisa intlonipho impahla efanele umcimbi egquma umzimba kakuhle, ndikhethe impahla ethambileyo nehloniphekileyo ndingakhethi eyobukhali kakhulu okanye egqatsayo ndinxibe impahla ecacileyo kakhulu endilisekileyo ndingaqinisekisa ukuba icocekile kwaye ihleliwe, kwaye ihloniphekile ngoba ndizawube ndiphakathi kwabantu bomzi. Ngoku ke iimpahla zam kumele zifanele zigqume konke okunobonakala kusisibhoxo okanye kubonakala njengendelelo ekhayeni lam.

Ndingakhe ndimcacisele ngendlela ehloniphekileyo ndimbonise okokuba iindawo azifani kwaye futhi nobuhlanga bethu abufani ndimcacisele okukuba apha ekhaya okanye kule ndawo sikuyo amadoda akwaXhosa ayayithula into entloko xana engena endlini okanye esemzini. Ndingazama ukumcacisela ndimvezele ngembeko ukuba ibonisa ntoni ngoba xana uthwele iye ibonise indelelo, ndingazama ukumbonisa intokokuba ibakhubekisa njani abantu okanye amadoda ahleli nawo xa sukuba yena ethwele entloko.

Isinxibo sale mihla sinempembelelo enkulu kwisinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa, abanye ootata bayayidibanisa indlela abanxiba ngayo okanye isinxibo sesiNtu. Njengeengubo zesiXhosa ibhayi neembadada zesiNtu, nezinxibo zale mihla ezifana neejezi, ihempe okanye ibhulukhwe. Isinxibo sesiNtu siya silahlwa ngamanye amaxesha ngenxa yemfashini yale mihla okanye iimfuno zokuba kuhlale kukhululekile kodwa kukho ootata abasayikhuthaleleyo into yokunxiba ngokwesiNtu samandulo.

Isinxibo sale mihla sinempembelelo ecacileyo kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa oomama abanintsi badibanisa izinxibo zesiNtu ezinjengeduku, imibhaco neetshali, nezinxibo zale mihla ezifana neeblawuzi, iibhulukhwe okanye iidyasi. Kwezinye iimeko isinxibo sesiNtu siyancipha ukusetyenziswa ngenxa yokufuna ukufana neefashini zangoku. Nangona kunjalo isinxibo sesiNtu sisasetyenziswa kwimicimbi yesiNtu imingcwabo, imitshato nemibhiyozo apho oomama baye banxibe ngendlela yakudala khona.

Ndingakhe ndikhethe umnyhadalala wesiNtu ongumtshato samaXhosa okanye wamaXhosa impahla endinokuyinxiba njengomntu ongutata ndinganxiba isikhafu esinxitywa entanyeni, ihempe anemibala yesiNtu eqhwaya ngokuhloniphekileyo, ibhatyi okanye isikhafu esikhulu esinokubonisa ubudoda nentlonipho. Iimbadada zesiNtu okanye izihlangu ezihambelana nemixholo yempahla.

Emingcwabeni isinxibo sebhinqa elitshatileyo siquka iduku entloko, imibhaco, itshali kunye neempahla ezigquma umzimba ngokupheleleyo njengophawu lwentlonipho. Intombi engekatshati ihlala inxiba impahla elula engenalo iduku entloko kwaye ayigqumi njengomfazi otshatileyo. Oku kubonisa umahluko wesimo sabo sokutshata nendlela abahlonipha ngayo umsitho.

Nangona iindlela zasentshona ziye zaba nefuthe kwisinxibo sababhinqileyo, indlela elungileyo yokunxiba kwimicimbi yesiXhosa kufuneka ibonise intlonipho nenkcubeko kufanelekile ukunxiba iimpahla ezigquma umzimba ezingawuveziyo umzimba womntu obhinqileyo ukuquka iingalo namabele ngakumbi kwimicimbi ebalulekileyo njengemitshato, imigidi nemingcwabo oku kubonisa ukuhlonipha isithethe abantu abadala kunye nomoya womnyhadalala.

Ndingakhe ndenze ezi ndlela ukufundisa abantwana ukubanika ulwazi lwemveli ngamasiko nenkolo nemisebenzi yezandla, amabali neengoma zesiNtu. Okwesibini, ukugcina imisebenzi yesiko, ukugquma nokuphumeza imicimbi yesiNtu njengemitshato, imigidi nemibhiyozo. Okwesithathu, ukusebenzisa ilwimi lesiNtu ukugcina nokukhuthaza ukuthetha iilwimi zethu zobuXhosa nezemveli. Ukudibanisa inkcubeko nemfundo, ukubeka amasiko nezithethe kwizifundo nasemaphandleni emfundo. Ukuxhasa abavelisi beempahla zesiNtu bakhuthazeke abantu ukuze benze ngokokufanelekileyo banxibe neempahla ezifanelekileyo zesiXhosa.